Go tokafatsa pelo le matshwafonyana jaaka go tsamaya le go palama baesekele di ka oketsa moya o phepa mo mmeleng di fokotsa kotsi ya malwetsi a pelo le madi.

Fa motho a ratile setlhopha se se tshamekang sentle kgotsa se na le moagi kgotsa sebapadi se a se rotloetsang. O nna le kgatlhego e kgolo mo motshamekong, go bona ditshwantsho go seka le go bua ka ditshameko tsa setlhopha seo go dira gore lerato la motshameko gole.

Metshameko e na le seabe se segolo thata mo go ageng bokgoni jwa botshelo jwa bašwa e seng fela mo papading, mme le mo matshelong a bona letsatsi le letsatsi.

Dira gore metshameko e nne karolo ya lenaneo la letsatsi le letsatsi, jaaka tsa thuto ya mmele. Se se kaya tiro ya boithatelo fela, bana botlhe ba nne le seabe go ya ka bokgoni ba bone.

Go botlhokwa gore bašwa ba tshameke metshameko ka gonne metshameko e tokafatsa botsogo jotlhe tswa motho, mmele, mogopolo, le boitshwaro. Kwa dikolong metshameko ga e nne fela papadi e nna le seabe mo go ageng bokgoni jo bo thusang mo matshelong jotlhe.

Setso le lenaane mo nageng tse di tse dintsi kgwele ya dinao e kile e tsewa e le papadi ya banna, mme gone go sa fiwe basadi tšhono tse di lekanakng. Kgwele ya diatla yone e ne e simolotswe ke maemo a bosadi, mme ka jalo e simolotse e tsewa e le papadi ya basadi mo dikolong le mo setšhabeng.

Go loga maano metshameko e ntseng jalo e tshwanelwa ke go akanya pele ga nako go lekanya diketso tsa gago le dipheto tsa tsona, sekai mo papading ya Chess o tshwanetse go akanya diphatlha di le mmalwa pele o akanye gore ka dira jang, mme o iketle ka maano e o mo fenyang. Thuso mo botshelo e ruta bana go akanya ka ditshweetso tsa bona pele ba dira sengwe jaaka go ikgethela ditsala, tlhotlheletso.

Morabaraba e tlhokega kgotsa letsopa fela ga e tlhokane le di diriswa tse dintsi. Kgwele ya dinao papadi ya setso e tlhokang thupa le bolo fela. Go na le di tlhotlheletso tsa tikologo, fitlhelela didiriswa go le bokete, le tlhokego ya mafelo a manobonobo. Bana ba tlhoma mogopolo mo metshamekong e e sa jang thata.

Go rata motshameko o ka fetoga tiriso e tsenyang madi fa motho a tsaya kgato ka boikemisetso le thulaganyo e tlhamaletseng.

Go botlhokwa thata gore bašwa ba tsenele metshameko kwa sekolong, fela mme gape mmino le botaki le tsone di botlhokwa. Ditiro tseno tsotlhe di rotloetsa kakaretso ya ya ngwaga, mme fa re ba bapisa metshameko e na le mesola e e kgethegileng le mmino, botaki le tsone di na le sa tsone.

E nne le dikago le di dirisiwa tse di maleba dikolo di sena mabala papadi tsa moteng kgotsa diphahlo tse di tshwanetseng. Tharabololo e ka nna puso le batlhagisi ba ikemetseng ba ka tsenya letseno mo tlhabololong ya mafelo, go dirisiwa mafelo a setšhaba jaaka dipaka kgotsa kgorogo ya motse mo maitiragalong a metshameko.

Go ama boikanyego mo metshamekong go senya tshiamiso. Baatlelete ba ba senang diritibatsi ba tshameka ba le mo boemong jwa tlase, mme seno se dira gore dipheto tsa dipapadi di seka tsa amogelwa. Go dira gore batho ba latlhegelwe ke boikanyo mo metshamekong. Batshabi, batlhagisi, le ditlhopha di ka felelwa ka tshepo mo . Go senya ditshwantsho tsa baatlelete jaaka ditshupo tse di siameng, baatlelete ba tsaya matshelo a bangwe segolo bašwa mme fa ba dirisa diokobatsi ba ka tsela e e phoso ya go atlega